Ukuze isitokfela siphumelele futhi sirage, kubalulekile ukuthi wonke amalunga abe nesivumelwano esibhalwe phasi, esicacisa imigomo nemibandela, indlela yokufaka imali kanye nokuthi imali izosetjenziswa kanjani. Kubalulekile futhi ukuthi kube khona umuntu oqotho, ophethe imali noma i-account manager ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke kukhamba ngendlela efanele.

Ngibawa ukuhlathulelwa la kuqakatheke njani ngani ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe? Kuqakatheke khulu ngombana nawunekhambo lokuya kelinye ilizwe ungathola izinto le zidura zidura namkho kube nento eyehlakalako namkha ugule ukwelinye ilizwe lapho kuyokufuneka imali ukuthi usizakale kungakho kumele umuntu akhambe aphethe imali eyaneleko.

Nawunekhambo kube nenye into edla imali ukudlula zoke izinto ozozenza ekukhambeni yini into obona ngathi idla imali khulu nawunekhambo? Impendulo ayibe neenzathu. Into edla imali khulu mawunekhambo ukudla neempahla ngombana umuntu ucabanga ukuthenga iimpahla makanekhambo nokudla uthenga ukudla okudurileko akathengi ukudla lo ajwayele ukudla manjesi lokho kuyenza ukuthi umuntu adle imali enengi edluleleleko.

Umnakwethu batjho nakasekukhambeni wona imali msinya khulu ungamupha ziphi izeluleko zokonga imali nakanekhambo? Mina ngingamlayela bonyana ukuthi angathengi iimpahla ezidurileko makanekhambo nomkhana angathengi iimpahla afune iimpahla ezihle lezi anazo agqoke zona. Abuye makanekhambo angathengi ukudla okudurileko angathengi namatjwala nama-airtime ukuthi awonge imali. Ngingamtjengisa ukudla lokhu kumele akuthenge ongaduri khulu nekhamba lakhe angakhambi ajikajika khulu lakuzokufuneka imali enengi khulu for indlela.